Tse re di aparang mo setsong sa me ke tse di sireletsang mmele otlhe, mme di ile di a fetoga fa nako e ntse feta. Gone jaanong go tlhagisiwa diphaka, mangole le mekotla.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa baTswana, ke rata mmala o ba o dirisang fa ba apara.

Ke a ganetsa, ga se tsone tse di rotloetsang basadi gore ba apare dilo dikhutshwane. Tsa kgale di ne di le dikhutshwane di na le seriti, tsa gompieno di dikhutshwane di sena seriti.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka mebala, le tsela e di dirilweng ka yone di supa ngwao, tumelo le boitseanape ba batho mo setšhabeng.

Moaparo o mosadi o nyetsweng a tshwanetse go apara ke wa seshweshwe, tuku le kobo ya go ikgatla mo magetleng, eo e bontsha gore o tsene mo nyalong.

Maina a diaparo tsa Setswana a a tlwaelegileng ke , matsholo, thobega le khiba.

Diaparo tsa basadi ke kgolo, ka gonne diaparo di bontsha boitseanape jwa mosadi, tlotlo, dingwao le se a be sa gagwe mo setšhabeng. Di dira e le tsela ya go supa setso, tlotlo le maitshwaro a amogelesegang.

Diaparo tsa setso di tshela mmogo le tsa se-fashion-e tsa segompieno, di tsamaya di le pedi ga di a farologana.

Diaparo tsa setso di na le seabe se se botlhokwa mo go bolokeng ngwao boswa, ka go supa dingwao, ditumelo le maitsholo a setšhaba. Di thusa go tsweletsa ngwaga le ngwaga ka mokgwa wa botshelo jo bo kgethegileng mo setšhabeng sa baTswana, kapa mo setšhabeng sa setso.

Nnyaa, fashion-e ya segompieno ga e rotloetse tekatekano ka botlalo, le fa go na le diaparo tse di jwang ke basadi le banna tse di bitswang uni sex. Diaparo di sa ntse di kgaogantswe ka bong.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, le mabaka a ikonomi a fetotse ditsela tse basadi ba aparang ka yone. Basadi ba ne ba tshwanetse go apara diaparo tsa setso mme diphetogo tse di tswang mo setšhabeng di ba neile tokologo ya go ikgethela diaparo tse di tshwanetseng botshelo jwa bone. Mabaka a ikonomi a dira gore ba tlhope diaparo tse di bonolo tse di kgonang go ba thusa mo tirong.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba kopanya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bone go ka dirisa meralo le mebala ya setso mo diaparong tsa bone. Seno se bontsha tlotlo le kgotsofatso ya setso, gape se thusa go tsweletsa setso sa bogologolo ka tsela e e ikgethileng mo lefatsheng la fashion-e ya segompieno. Go tsaya dilo tsa setso mo fashion-eng go emela tshweetso ya go boloka le go amogela ditso tsa rona.